Ke hobane ka nako ya paseka le ya christmas, ke matsatsi a boikhutso mme batho ba ba ngata ha ba ye mesebetsing. Ka matsatsi a maikhutso, ba ye ba rate ho ho etela mahaeng ka ho fapana. Ba bang ba ya dikerekeng mme e etsa traffic e ngata haholo mebileng. Le ka keresemese o fumane ba bang ba kganna ba nwele di notahi, ba bang ba tatetse ho fihla pele letsatsi le sa kganya. E ba traffic e ngata mme dikotsi di ba ngata haholo ka matsatsi a jwalo a boikgutso.

Ha ke nahane ba na le thahasello ya ho etela makeisheneng a rona. Hobane makeishene a rona a tletse botsotsi, bokweta, bo botlokotsebe, mme ba tshaba. La ba lakatsa ho bona hore re phela jwang. Ke letswalo fela tse le etsang hore ba seka ba le thahasello. Mme ba etela dipoleke tsa ditoropo ha ngata ha ba tle makweisheneng.

Halo mokgotsi, ke ne ke kopa hore ka Moqebelo re tlo ya Gauteng. Ho na le lebenkele le ke batlang ho ya ho lona re lo reka diaparo. Mme re tla kopanela mall-ong. Hona le taxi rank, taxi e tla re isang tla fihla e re behe moo e tlo re hloka makgolo a mabedi ke lekgolo la ka, le lekgolo la hao. Mme re be na le mashome a mahlano, e leng fifty ya ho thola se yang ka maleng. Re tlabe re le hantle, ke batla feela hore o nfelletse ke na le budget ya ho lo reka diaparo.

Se bakwa ke hore ka matsatsi a male a malelele a phomolo. Batho ba ba ye ba nwe dinwa tahi ba tseba hore ka hosane ha ba ye mesebetsing. Mme ha se ba nwele, ba kganna ba batle ho ya kwana le kwana, ba sa robale. Ha ngata di etswa ke batho ba nweleng. Dikotsi tsa mebileng di etswa ke batho ba nweleng ha ngata haholoholo ho feta. Kapa a sa nwang, o tla ba tjhaisitswe ke a nweleng.

Ke tlo jwetsa mokganni hore nna ke tlo patala tjhelete e ke bonang app-ong ya ka. Mme ke tlo report-a number plate ya hae le ID hobane app-ong ya Uber ya hlahisa profile pic ya motho ao latileng, le nako l, e tjhelete. Ke tlo etsa di-screenshot ke report ha a sa utlwisisi hore nna ke tshwere mashome a mararo. Ha ne ke bone hore o tlo mpatla mashome a mane, nkebe ke nkile mashome a mane. Nka se mo fe tjhelete e fetang e ngotsweng app-ong.

Ke tekesi hobane terene e tsamaya hanyane o tla bo fihle lata. Le bus le yona e tsamaya sebaka se se telele. Ke bona e ka reng ya phakisa ke tekesi.

Ke ikutlwa ke ke le bohloko haholo hobane dibese re ntse re kgona ho ho ka reka tekete ya bese ya beke kapa ya kgwedi. Mme ho ditekesi, tekesi ha o kgone, o lefa mehla le mehla. Hape tjhelete ya tekesi e ka hodimo ho feta ya bese. Ke utlwile bohloko haholo empa ha hona seo ke tla se etsang. Ha di emiswa ke tla sebedisa tekesi.

O a nkgotsofatsa haholo hobane ha ba le teng balaola sephethephethe mebileng moo, le bakganni ba ditekesi le dibese ba kganna hantle. Hobane ba tshaba ho tla emiswa ke maponesa kapa ba lefe di-fine. Empa ha ba le siko, ha! dikotsi tse etsahalang. Re kgannelwa fela ka speed se hodimo, empa ha ba le teng a ba etsa dintho tse hantle. Ke re ba tshware jwalo.

Bakganni ba ditekesi ba rata morusu. Ho ya ka nna, ba ba lwantsha ba re batho ba di-Bolt ba ba nkela di-customer, di-passengers. Empa nna ha ke bone ho le, e le ntho e mpe eo. Uber kapa Bolt e ho fihlisa hae lapeng, o thole o tshwere ho boima, o rekile di-groceries kapa ke bosiu e o beha gate-ing. Empa tekesi e tsamaella kwa hole kwa, o tla theoha setopong o nyolohe ka maoto o be o tshwarwe ke ditsotsi. O thole hore ke bosiu di-Bolt di re thusa haholo, empa ba ba lwantsha.